Ziningi kakhulu izinkinga abakhubazekile ababhekana nazo uma befuna ukuhlela umndeni. Kwesinye isikhathi baye bathole ukweyiswa ngabahlengikazi, ngoba bebhekwa isimo sabo ukuthi akufanele ngabe bazimbandakanya kwezocansi. Okunye futhi kuyaye kube nzima kweminye imitholampilo ngoba uhulumeni alukho uhlelo alwenzile oluseceleni lokweseka labo abaphila nokukhubazeka.

Izindlela engingazisebenzisa njengomnakekeli okhuthaza isithunzi nokuzimela komuntu okhubazekile, ukuthi ngimazise ngamalungelo akhe futhi ngimuphathe ngendlela engiphatha ngayo abanye abantu. Ngimuhloniphe, futhi ngivule izingqungquthela lapho ngizokhuluma khona nabakhubazekile. Ngibazisa futhi ngibakhuthaza ngamalungelo abo.

Ekulweni nemikhonyovu yezempilo, umphakathi ungasebenzisa isu lokuthi ubikele abaphathimandla ngalabo abenza okubi.

Ngingabagqugquzela odokotela nabahlengikazi ukuba basebenzele ezibhedlela zasemakhaya. Lokho kuyokwenza ukuba iqhaza labo lakhe ushintsho emiphakathini engenathemba yasemakhaya. Futhi kukhuphule ithemba lezempilo emiphakathini yasemakhaya enganakwe muntu.

Abantu abakhubazekile bayadinga ukusekwa ngokomqondo, kwazise badlula esimeni esinzima kakhulu, esingafani nesabanye abantu, ngakho umqondo wabo kumele unakekelwe ukuze bazizwe bebalulekile. Futhi bayadinga ukuthi sibaphathe nangozwelo ngoba abakhoni ukwenza izinto ezithile njengabantu abajwayelekile.

Yebo ngake ngayiphuza. Ngangiphethwe yisisu esingapheli. Kwathi lapho ngiy'phuza, ngazizwa ngibuyelwa amandla, futhi sama nesisu esasingiphethe.

Abanye abantu bathanda imithi namakhambi eSintu kunemithi yesimanje. Ngoba imithi yeSintu iyakwazi ukutholakala kalula. Futhi yakhiwe ngezinto zemvelo ukuqhathaniswa nemithi yesimanje okuyiyona eyakhiwe ngamakhemikhali ahlukene.

Ithuluzi ebengingalikhanda, bekungaba yithuluzi elikwazi ukuhlola noma lithole lapho umuntu esezongenwa yigciwane le-COVID-19, ngaphambi kokuba limuphathe. Leli thuluzi belizosiza kakhulu ekunciphiseni inani labantu abaphathwa yilesi sifo, futhi sitholakale sekwedlule isikhathi sokuthi singalapheka.

Izici engingabhekana nazo ekuqwashiseni umphakathi kwabathengi ngemikhonyovu yezempilo, kungaba yizici zokushoda kwemali eyanele ngoba lokho kuzodinga imali eningi yokufinyelela lapho umphakathi okhona. Ukufinyelela kwizithameli engizihlosile ngingacela uxhaso kwabathile abaphethe emaphalamende.

Mphathi wesibhedlela, ngabe yiziphi izinhlelo eninazo mayelana nohlelo lokunakekelwa kwabakhubazekile nabazithwele na?

ukuhlola ukuthi imikhiqizo yezempilo ihloliwe na, ngeziphathimandla zezempilo, ngoba abantu bayeke basebenzise izinto ezahlukahlukene futhi ezingaba yingozi kakhulu lapho bekhanda imikhiqizo ethile ngenxa yokuswela ulwazi. Nalapho bazi ukuthi kunobungozi khona bayaye bathule ngoba bafuna amakhastoma amaningi ukuba athenge imikhiqizo yabo, benganaki ukuthi babeka impilo yamakhasimende engcupheni.

Izinkundla zokuxhumana zidlala indima enkulu ekusabalaliseni ulwazi lwempilo okungelona. Ngoba ezinkundleni zokuxhumana abakhangisizi abathengisa imikhiqizo yezempilo engamanga, basebenzisa izithombe zabantu abathile okungebona ngempela ngempela abasebenzise imikhiqizo. Futhi nanoma ngabe ngubani, noma ungenalo ulwazi ngokwezempilo uvumelekile ukunameka into ezokutshela umphakathi ngezempilo.

Abanakekeli basekhaya, onompilo, badlala indima enkulu ekuthenini abantu asebekhulile bahlale kahle. Baye babageze, babalungiselele ukudla, babalungisele izingubo zokugqoka, baphinde babase nalapho okufanele ukuthi baye khona. Baphinde babanikeze imishwanguzo ethile uma ikhona abayithathayo.

Sebenzi bezempilo, kuyakuthinta kakhulu ukuhlela umndeni, ngoba kuzodingeka ukuthi abanye abantu besifazane baze bathole usizo sekwedlule isikhathi. Lokho kubabeka engcupheni enkulu yokukhulelwa.

Uhulumeni kanye nama-NGO bangabamba iqhaza elikhulu kakhulu ekuletheni izinsiza zezempilo kubantu abakhubazekile ezindaweni ezikude. ama-NGO nohulumeni bangahlanganisa imali yokuthenga izinsiza ezifana nama-wheelchair, bahambise kubantu abakhubazekile. Futhi bangaphinde banikele nangezindlu zokuthi abantu abakhubazekile bakhone ukuhlala kahle.

Mshanguzo ibaluleke kakhulu ekulawuleni isifo sengculaza ngoba iyaye ilwe negciwane ilithithibalise emzimbeni lingakhoni ukwenza umonakalo okufanele ngabe iyawenza. imishwanguzo kuye kulinike amandla okuthi lisebenze kakhulu kunakuqala, futhi lokho kungaholela ekufeni.

Izinhlobo zezinhlelo zemfundo yocansi ezingaqwashisa intsha ngokukhulelwa. Isibonelo, kukhona isifundo esikoleni se-Life Orientation, okuyisona esingafundisa abafundi ngokukhulelwa, futhi siyimpoqo. Kokunye abasebenzi bezempilo bangavakashela ezikoleni ukuyoxwayisa abafundi ukukhulelwa basebancane.

Njengomlawuli olwisana nokumakethwa okudukisayo kwemikhiqizo ye-detox, into engingayenza, ngingathatha imikhiqizo emakethwayo iyiswe ema-laboratory ukuyohlolwa ukuthi ngabe iyiyo ngempela na, futhi ayinabo yini ubungozi emphakathini. Uma kutholakala ukuthi kumakethwa ngokungemthetho, futhi kunobungozi, labo abenza lokho kufanele ukuthi baboshwe.

Umyalezo engifisa bagxile kakhulu kuwona, yilo wokuthi abantu mabadle imishwanguzo yabo nsuku zonke ngesikhathi esifanayo, futhi njalonjalo. Ngoba abantu abaningi babulawa yisifo sengculaza ngenxa yokungadli imishwanguzo ngendlela efanele.

ebengingaluhlela lwezempilo yezenqondo nesevisi yabantu abakhubazekile, bekungaba wuhlelo lapho khona abantu abakhubazekile bahlanganiswa ndawonye noma bavakashelwe emakhaya ukuyokwaziswa ngamalungelo abo, futhi banikwe nalezo zinto eziyizinsiza kakhulu kubona abazidingayo. Futhi-ke ngingaye ngicele nabasebenzi bezengqondo kanye nabazempilo ukuthi ngihambe nabo siye kosiza kubantu abakhubazekile.